Kwelinye ixesha babekwa ibala ngokohlobo abaziphatha ngalo, ngokohlobo abathetha ngalo. Kwelinye ixesha ibe ngabo abazityholisa ngokolo hlobo kuba bazicingele ukuba bangcono ngokokuba isiNgisi abasithethayo singafani nesi sithethwa ngabafunda kwizikolo zikarhulumente.

Amaphupho wethu awafani. Xa kufezeka elakho ungandijongeli phantsi, nami ndizawuba mnandi xa kufezeka elam.

Injongo ephambili yokulobolisa kubazali bentombi ecelwe umtshato, kukwakha ubuhlobo phakathi kwalamasapho amabini kwaye nokubonisa ukumthatha, ukuyithathela ingqalelo intombi yabo.

Abantu bagqibela bezitshintsha iziduko kuba bekholelwa into yokubana umntu kufuneka asebenzise isiduko sakulotatakhe. Lowo ke uthe wakhula esebenzisa esakulo mamakhe uye athi xa kemdala azibone elungele ukuba asitshintshe asebenzise esakulotatakhe.

Ayikho enye ngaphandle kokubafundisa isiNgisi eso ukuze bakwazi ukusiva esi siNgisi sakhona. Kwaye baphinde bafundiswe nesiXhosa, bakwazi ukusiva isiXhosa sabo samkelekile kuzo zonke iindawo.

Abantu basezilalini, izityalo zabo bazikhusela ngokuba babe nemithi ejikeleze izityalo ukuze imozulu embi kakhulu ingamoshi izityalo zabo. Babuye basebenzise uthango ukwenzela ukuba bazikhusele izityalo zabo kwimfuyo ezawukonakalisa.

Ukuhlala elokishini kuza nengxelo enintsi nobutsotsi obuninzi, nokuxinana okuninzi. Kwaye ukuhlala edolophini, kupholile edolophini, abantu abaxinenanga kakhulu nengxolo ayikho kangako njengaselokishini.

Isiko lesifudu yindlela esetyenziswayo xa kuzawunikwa umntana igama kwaXhosa xa kegqitywa kubelekwa.

Iingenelo zokufuya ezilalini zininzi kwaye zohlukahlukile, ziquka ukuba amasiko enziwayo ezilalini adinga imfuyo, loo nto ithi xa ufuyile awuzuya kuthenga, uzawuthatha khona apha kuwe esibayeni. Kwaye abantu abafuyileyo bayakwazi ukuba baziphilise ngemfuyo yabo, umntu athengise imfuyo akwazi ukufumana imali, akhulise usapho lwakhe. Kwaye abanye bayakwazi ukucheba uboya bemfuyo kuthengiswe uboya bemfuyo kufunyanwe imali.

Angabonisa ngokuzithoba, aqhubeke enze ngokokwenkcubeko yakhe, angacalucaluli ezinye izizwe. Enze ubuXhosa bakhe apho khona ezawuhlonitshwa khona.

Ulutsha lwanamhlanje isiXhosa lusithetha lusixuba nesiNgisi kuba isiNgisi lelona lwimi luthethwa kakhulu kula malanga, lelona lwimi lusetyenziswa kakhulu kwiintlanga ngeentlanga kwaye nasesikolweni izifundo ezininzi ziqhutywa ngesiNgisi. Loo nto iye ithi kwiintloko zabo amagama isiNgisi asoloko ekufutshane.

Abantu abahlala ezilokishini kula malanga banamashishini wabo abawaqhubayo abenzela ubomi bube lula. Banemidlalo abayidlalayo elokishini eyenza ubomi bube lula bufane nabasezidolophini, kungafani nakwelaa xesha localucalulo apho khona ubomi babusiba nzima elokishini.

Urhulumente angayenza le nto ngokuba afundise abantwana ngemvelaphi yabo. Ewe, ezikolweni bangafundiswa ngesiNgisi kodwa bangazilibali ukuba bavela phi, bangoobani. Loo nto izawubenza babe nomdla wokufunda iincwadi zesiXhosa.

Impembelelo zokuthenga ukutya okukhawulezileyo zichaphazela inkcubeko yesiNtu ngokuba abantu abasakwazi ukuqhuba amakhaya abo, abantu abasakwazi kupheka kuba bethembele ekuthengeni oku kutya. Kwaye oku kutya kukhawulezileyo kuye kube namafutha amaninzi okungalungelanga emizimbeni yabantu, loo nto ichaphazele ke impilo yabantu.

Ewe, uhlobo ekuboniswa ngalo impilo yasezilokishini kwiinkqubo esizibukelayo bayayichana ngoba bayaboniswa ngolu hlobo yenzeka ngalo ezilokishini.